Mo setsong sa gaetsho re aparang ditshega, ntsha go apariwa ditshega mo dinakong tse fetileng mme jaanong ntlong go kgona go apariwa marukgu dikhiba le mesese ke ka go fetogileng ga dingwaga di tsamaya.

Ee go botlhokwa gore moaparo wa setso o apariwe ko meletlong e e tlotlewang jaaka di-conference tsa dikgosi kgotsa ka malatsi a setso go bontsha tlhompho le tlotlo ya rona mo ditsong tsa rona.

Ke moaparo wa setso sa Mapedi ka gonne e diaparo tsa bona di ka mebala-bala eo e be fenyang, eo e kgatlhisang mme fela e tshwanela mosadi mongwe le mongwe fa o di apere o utlwa o tlotlomala le wena.

Ga ke nagane gore diaparo tseo tsa setso ke tsona tse di rotloetsang bana ba gompieno go apara jalo, ka gonne mo nakong tse fetileng bo nkgonne ba rona le bo mme ba rona ntse ba kgona go apara sentle ntse e le gore diaparo tseo tsa setso di teng.

Gore o kgone go bona gore motho o apere diaparo tsa setso se sefe o ka kgona go bona ka dipheta tseo a di dirisitseng kgotsa ka letsela leo a le dirisitseng go dira moaparo o o apereng.

Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go ka apara tuku, go apara mesese e meleele, mme a tswalele magetlha a gagwe go bontsha tlotlo le tlhompho ko ba ga bogadi ba gagwe.

Diaparo tsa Setswana di diriwa ka lesela le o le bitswang sešwešwe mme mo nakong e e fetileng go ne go apariwa ditshega tse ntse di dirwa ka letlalo la diphoofolo mme gompieno go aparwa makgabe sešwešwe le .

Basadi ba tshwanetse go ka apara moaparo o o bontshang tlhompho le tlotlo mo setsong sa bona ka ba tshwanetse go ka emela dikgosi tsa bona kgotsa go ka fa ponagalo e e siameng ko dinageng tse dingwe.

Ke akanya gore mo ditsong tsotlhe go tshwanetse go aparwe phepa mme diaparo tsa setso mo basading di bontshe tlotlo le tlhompho mo go bone le mo setsong sa bone, ba apare diaparo tse di tswalang maoto, di tswale gape le magetla, di tswale le tlhogo.

Ke nagana gore go diriwa tekatekano ya banna le basadi ka go ka ba neela diaparo tseo tse di tshwanang, mo nakong e e fitileng basadi ntse ba sa dumelesegeng go ka apara marukgwe kgotsa ba tswa ka ka fo ntlong ba sa apara fo tlhogong, mme mo nakong ya gompieno basadi ba dumelesegile go ka apara marukgwe mme fela ba tshwanetse go ka tswelela pele ba neela banna ba bona tlotlo le tlhompho eo ba e tlhokang.

Gompieno ka ikonomi ya rona diaparo di a bitsa mme basadi ba apara seo ba kgonang go se reka kgotsa seo madi a bona a lekaneng go ka se reka.

Batlhami ba fashion-e ba tsenya masela a setso le dipheta tsa setso mo diaparong tseo ba di dirang kgotsa mo di ke ditlhakong tseo tse ba di dirang gore ba tsamaise kgotsa ba tswetse pele taba ya setso.